Izikole kufanele zibeke imfundo phambili kunemidlalo, njengoba izifundo zisinikeza isisekelo esiqinile sokuphila, nokuphumelelisa abantu ebhizinisini, emphakathini, nasezimpilweni zabo, kodwa-ke ezemidlalo zibalulekile ukuze kubunjwe izici zokuzivocavoca, ukubambisana, nokusebenza ngokuzikhandla. Okungasiza ekuthuthukiseni amakhono abantu. Ukuhlanganisa ezemidlalo nezinye izifundo kungaholela ekuthuthukiseni umzimba nomqondo. Ngakho-ke kunconywa ukuba kube ukulinganisela phakathi kokubili ukuze kuzuzwe impumelelo ngokuphelele.

Izikole ziqala ukwenza kahle ukukhuthaza amantombazane ukuthi adlale imidlalo, kodwa kuse khona izithiyo ezithile. Ngokwesibonelo, amantombazane ahlale ebhekene nokuntuleka kokufinyelela izinsiza ezifanele. Ukubonwa kancane ezemidlalweni, noma imikhuba yokuphikisa izifundo nezezempilo, kodwa-ke, ukuthuthukiswa kwamathuba ezezemidlalo ezifundweni, izinhlelo zokukhuthaza amantombazane, nokuphakanyiswa komphakathi ngezinkinga ezithinta amantombazane, kungaholela ekuthuthukiseni izimo zokudlala kwabo. Nokuqinisekisa ukuthi kuba vuleka amathuba okukhula nokuphumelela.

Esikhathini esidlule, isikhungo sezemidlalo endaweni yami, sahamba umthelela omuhle kakhulu emphakathini. Umphakathi wathola imihlomulo yokuhlanganyela, ukusebenza ngokuzikhandla, kanye nokuphuma emsebenzini ukuze uhlangane nabanye. Lokhu kwakubavumela abantu abaneminyaka ehlukene nezezimali ezihlukile ukuthi baxhumane futhi babambisane ekuthuthukiseni impilo yabo. Isikhungo sibe yindawo yokuphila esinikeza amathuba omsebenzi, futhi sikhuthaza izindinganiso eziphakeme zempilo, ngenxa yemidlalo esheshayo ephumelelayo. Lokhu kuhlanganisa abantu kakhudlwana futhi kwadala izinkumbulo ezijabulisayo.

Uma kwenzeka umcimbi wezemidlalo wamazwe ngamazwe, ukubambisana phakathi kukahulumeni, izikole nezinhlangano zezemidlalo, kubalulekile ukuze umcimbi ube nemiphumela emihle. Uhulumeni akahlinzeki ngemali yokweseka kanye nezinsiza. Izikole zingahlanganisa abafundi ekuhlelweni komcimbi, futhi izinhlelo zezemidlalo zingaphatha ukuphathwa kwezemidlalo, ukuqeqesha abadlali, nokuphathwa kokuphepha. Ukuhlanganisa imithombo yemali, imidlalo yokuqeqesha, nokuphathwa kwezemidlalo kungakhuthaza ukubamba izethameli ezikhulu. Ukuthuthukisa imiphumela yezemidlalo, futhi kubangele ukukhula komphakathi ngokusebenzisa umcimbi njengezithiyo zokuxhumana phakathi kwabantu abavela kwamanye amazwe.

Uma iNingizimu Afrika iqokwelwe ukusingatha umcimbi wezemidlalo wamazwe ngamazwe, imisebenzi yesikhashana nehlala njalo ingadalwa phakathi nangemuva komcimbi. Imisebenzi yesikhashana ingafaka isikhala nomsebenzi ezifana nokuphathwa kwezimoto, ukuphepha, nezikhungo zokudlala. Lokhu kuzohlinzeka amathuba okusebenza kubantu bendawo ngezikhathi zomcimbi. Imisebenzi ehlelekile nehlala njalo, ingafaka ukuthuthukisa kwezimboni zomphakathi ezifana nezinsiza zezempilo, izinkundla zemidlalo, kanye nokuthuthukisa izinhlelo zokuphatha ezizoba usizo kubantu basemphakathini. Lokhu kuzohlinzeka ngemisebenzi eqhubekayo futhi kuholele ekuthuthukiseni umnotho wezifundo.

Uma ngabe umuntu omusha engakaze adlale imidlalo noma abe yingxenye yekilabhu endaweni. Ngingamukhuthaza ngokukhuluma ngokubaluleka kokuzivocavoca, ukuthola abangani, nokuthuthukisa amakhono. Ngiyachaza ukuthi ukudlala kuzosiza ukuphila impilo enempilo, ukwandisa ukwezethemba, futhi kube ithuba lokuhlala uphilile. Futhi ngingamchazela ukuthi, ukungena eqenjini lezemidlalo kuzomuvumela ukuba abe yingxenye yomphakathi. Akuthokozise, futhi athole amathuba okukhula ngokomzimba, nangokwengqondo. Ukubamba iqhaza ekilabhini nakukhuthaza imidlalo, kungaba umthombo wokujabula kanye nezinselelo ezintsha empilweni yakhe.